Abantu abadala baye bathandabuze ukufuna unyango kuba umntu omdala xa egula uye asiwe esibhedlela kanti abantu abadala abakholelwa kwizibhedlela bakholelwa kumayeza esiNtu. Ngokwabo bafuna ukuba bahambe bayozigrombela, bayozigrumbela awabo amayeza ukuze bancedakale bayathandabuza kuba besoyika ukuba xa benoya esibhedlela bangasweleka.

Abantu abadala apha eMzantsi Afrika baxatyisiwe, baxatyisiwe kakhulu kuba amava siwafumana kubo. Singaka nje sazi izinto ezinintsi kungenxa yabo abantu abadala.

Ewe imali yenkamnkam evela kurhulumente iluncedo kakhulu kubantu abadala kuba iyabanceda ukuba bakwazi ukufikelela kunyango lwezempilo ngokukhawuleza, bayakwazi ukuba bazithengele amayeza abo, bayakwazi ukuba bazithengele ukutya okusempilweni ukuze bahlale bephilile banemizimba eqinileyo bephilile.

Xa kunothiwa ndinotata osekhulile onesifo esibangela ukuba angakwazi ukuzihlamba eyona nto endinoqala ndiyenze kukuba ndimfunele unontlalontle kuba unontlalontle uqeqeshiwe ukuba umnceda njani umntu osele emdala. Kwaye utata xa esamkela inkamnkam, inkamnkam yiyo enokumnceda ukuba akwazi uba abhatale unontlalontle xa kunokwenzeka ukuba ngelo xesha utata ndihlala naye mna andiphangeli.

Mama, ndiyabona ukuba unesiyalu kuhlala wedwa apha kwaye ndiyasiva isicelo sakho sokuba ufuna ukuyohlala kwikhaya labantu abadala. Kodwa njengomntu osekhulile osezakhele umzi ongaka, bendinocebisa ukuba ungawushiyi umzi wakho, hlala emzini wakho ndikufumanele unontlalontle oza kuza apha azohlala nawe.

Ndingaqala ngokuba ndimcacisele ukuba ewe sisi umdala kwaye into oyithethayo iyavakala, kodwa ke umama sele emdala kwaye uyaphangela ndiyaphangela akukho mntu onoshiyeka nomama. Ngaphandle kwaloo kwaloo nto leyo umama ungumntu osemdala udinga umntu onoluvo oqeqeshiweyo ukuba anakekele abantu abadala. Kuya kufuneka ukuba umama simhambise simse koonontlalontle apho koonokhaya apho azawunakekelwa khona kakuhle.

Abantu baye bangathandi ukusa abantu abadala abazali babo abadala kwikhaya labantu abadala kuba bengazi ukuba impatho iyawubanjani xa bengekho kufutshane kunabo kwaye abantwana bayathanda ukuba bahlale nabazali babo babo kude kufike imini yokugqibela.

Utatomncinci wam andinakumvumela ukuba ayosela utywala engathenganga ukutya kuba kaloku imali yenkamnkam ayiyomali yoba uzonwabise uthenge iziselo. Ndingathi qho ngomhla wenkamnkam ndihambe naye epeyini. Xa athi xa egqibopeya ndiqinisekise ukuba uthenga ukutya kwasendlini okulingeneyo okulingene inyanga yonke ukuze iphele. Ngutatomncinci wam ndingazama ngeendlela zonke ukuba ndimbonise kuba kaloku kudala eyilindile imali uvuyile kudala ukuba ude wafika kwiminyaka engamashumi asithandathu ufumana imali yenkamnkam. Ndingaqinisekisa ukuba ndinaye lonke ixesha xa inkamnkam ifika.

Ndingaqinisekisa ukuba utatomncinci wam qho ngenkmnkam ndihamba naye xa eyopeya, ndiqinisekise ukuba uthenga iinto zokutya ezipheleleyo ezinokonela inyanga yonke.

Xa ndinoba ngugqirha undwendwele kwiiklinikhi yasezilalini enoqongophalo lwamayeza ndingaqinisekisa ukuba ndibhalela iSebe lezoMpilo ileta okanye ndibatsalele umnxeba ndibazise ngemeko ndifike phantsi kwayo.

Xa ndinoba ngugqirha undwendwele kwiklinikhi ezilalini enamayeza anqongopheleyo ndingenza isiqinisekiso sokuba ndinxulumana neSebe lezeMpilo ndibazise ngesiganeko silapha kule klinikhi kwaye ndibabhalele ileta okanye ndibatsalele umnxeba.

Xa inoba ndim oye wenza ulandelelo lofumanisa uba baphi, xa iye ibe ndim oye wabafowunela ndingaya kubantu abafolileyo ndibazise ukuba, bantu belali yam abantu bekliniki benze impazamo baya kwenye indawo abanokwazi uba bafike namhlanje, ndinesaziso ke sokuba abantu bekliniki bazawufika kule veki izayo ngoLwesibini.

Ngokoluvo ngokolwazi lwam iikliniki azithathi indawo zamaziko okhathalelo lwempilo qha, kuye kubekho iindawo ebekwayo abekwa ngabantu futhi belali apho kudityanelwe khona kuvunyelwane ukuba kuyodityanelwa kuloo ndawo okokoko xa singekho isikhululo seklinikhi.

Ukuqala kwam ukuya ukuyobona ugqirha ndihamba ndodwa ndandisoyika kakhulu ndandimncinci ndandingumntu ohlutshwa sisifuba kunzima uphefumla. Ndandisoyika, ayikho into endandiyoyika ukogqitha usweleka kodwa ndathi xa ndifika kwagqirha wandibuza nje uba ndiphethwe yintoni ndabe ndiyambalisela uba, gqirha kunzima uba mandiphefumle. Wandijonga ke ugqirha, wandihlola wafumanisa uba ndibulawa sisifuba. Uye wandinceda ke ugqirha. Ndandiqala ukuya kodwa akubanga nzima kakhulu ukuba into endiye ngayo kwaye ndandingoyiki qha ndandothukile kuba ndiqale uhamba ndodwa.